Akufanele kube impoqo, umfundi ngamunye kumele azikhethele ukuthi uyathanda ukudlala, noma akathandi. Kodwa ukudlala futhi kuyamsiza umfundi, kumqeqesha nengqondo yakhe, ukuthi ihlezi ihlakaniphile. Kanti kulaba abangadlali, ububi bokungadlali ukuthi uhlezi nje unomzwangedwa.

Abantu abaningi abasitholi isikhathi sokuzilabazisa, yingoba basebenza isikhathi eside, umuntu abuye asekhathele, bese engabe esasithola isikhathi.

Bengingazenzela umdlalo webhola, bese ngiqinisekisa ukuthi kukhona abakutholayo okufana nokuya ethunjini, kanye nezinto abazozithola uma sebeqedile ukudlala. Lokho kuyabathokozisa kakhulu abantwana.

Ngingamcebisa umngani ukuthi lona umdlalo, asikho isidingo sokuthi acasuke, besidlala. So, uma sidlala, kukhona okumele ahluzwe, kukhona okumele awine, umdlalo nje unjalo.

Imidlalo yesintu iguquke kakhulu endaweni yangakithi, ngoba uma unemidlalo yesintu, kuba khona abantu abagcina bengakwazi ukuthatha ukwehlulwa, bagcine sebelimaza abanye abantu, lokho kwenza kube kumbi kakhulu. Kuba mnandi uma kusaqala, ekugcineni bese kuba kumbi.

Ukuzilibazisa ezinkundleni zokuxhumana, ngithole ipheyiji lokupheka, lapho ngazi kahle ukuthi ngenza i-content. I-content ngayinye nayo, iya ngifakela amasenti, kungijabulisa kakhulu lokho.

Yonke into manje esiyenzayo isiyakhokhela. Ukuthatha izithombe kuyakhokhela nakho kakhulu, ngoba noma ngabe wenza muphi umcimbi kumele uthathile izithombe. Nokudweba-ke futhi, abanekhono bayakwazi ukudweba, badayise imidwebo yabo, kubafakele imali.

Ukubamba iqhaza kwezemidlalo komfundi kuyamusiza, lokho kuqeqesha umqondo wakhe, uhlale ahluzekile, nomzimba wakhe uhlezi ulula. Lokho kusiza kakhulu ekutheni, angihlezi enengcindezi. Uma udlala umqondo wakho uhlezi ushesha njalo.

Ngingamkhuthaza uMahlengi ukuthi ehlise umoya, lona umdlalo. Umdlalo uhlanganisa abangani, nanokuthi kube nokuxhumana kubangani. Akungabi ukuthi yena udlalela ukuwina, akabe wukuthi udlalela ukuthi imiqondo nokuba nomunye umuntu bakwazi ukuthi babambisane kahle, bangabe sebephakamelwa yimimoya. Omunye uyahlulwa, omunye iyawina.

Ingozi engaba khona ukuthi umntwana uma eseqeqeshe ngokweqile engaba nokulimala, ukulimala lokho okuzodala ukuthi abasesibhedlela, bese kuba nezifundo agcina sezimeqile. Lokho kuzokwenza ukuthi nomzali agcine engasavumi umntana wakhe ukuthi enze ezemidlalo esikoleni. Othisha mababe nesikhathi sokuzilolonga, futhi bangabalolongisi abantwana ngokweqile.

Ngingacabanga ngokunye okuhlukile, njengokuba nje ngivule indawo yokuba ngiwashele abantu izigqoko, phecelezi lokhu abakubiza ngama-weave, ngoba kona nakho abantu baya ezindaweni ezisemadolobhedeni ukuze bayowasha ama-weave abo. Mina-ke, ngingavula indawo efana naleyo, ngoba baningi abantu abagunda utshani, baningi futhi abantu ababhaka amakhekhe. Uma ngiphuma eceleni ngedwa, lokho kungangifakela inzuzo.

Ngingamema abangani ukuba sizodlala i-chess. Ngiyazi ukuthi bengawujabulela ngoba umdlalo okuqaqa ingqondo, nomdlalo owenza ukuthi ucabange ngokujula.

Izinzuzo ezibalulekile kakhulu emzimbeni ukuhlanganyela emidlalweni yesikole, ukuthi abantwana badlale, baziqeqeshe kahle, bahlezi bajabulile, behlezi imizimba yabo i-fresh, ukuze bakwazi ukuthi baphumelele imiqondo yabo ijabulile.

Ngingavulela umdlalo wendlamu, noma amagambhuzi dance. Lo umdlalo owawudlalwa kudala, futhi kuwumdlalo omnandi, nomphakathi ungawujabulela, ngoba kuhlanganisa abantwana bethu bakwazi ukuqoqeka, bangabi uvanzi esitaladini.

Ngizizwa ngikhuthazeka. Uma uSamuel akwazi ukwenza insipho ayenze ngezandla, nami kukhona engingakwazi ukukwenza, ngikudayise esitolo zezimakethe, njengokuba ngiziqalele isivande, ngitshale, ebese isivuno salapho ngisiyisa emakethe ngisidayise. Kungigqugquzela kakhulu lokho.

Izikole kumele zibe nezikhathi zokudlalala, zibe nezikhathi zokufunda, nanokuthi kumele zibe nezinhlaka eziningi zemidlalo, ukuze abafundi bakwazi ukuzikhethela umdlalo abafuna ukuwudlala.